Vhuḓi ha u shumisa thekhisi u ya mavhengeleni ndi ha uri thekhisi i vha i na vhathu vhanzhi, zwine zwa ita uri u vhe wo tsireledzea, ngeno vhuvhi ha u shumisa thekhisi u ya mavhengeleni hu ha uri thekhisi i tshimbila i tshi ima tshifhinga tshoṱhe zwine zwa nga ita uri u swike mavhengeleni wo lenga. Thekhisi a ina na fhethu hune wanga vheya zwiḽiwa zwau musi u tshi khou renga musi u tshi khou bva kana u ya mavhengeleni.

Vhuvhi ha u ḓi wana wo ima ngomu ha traffic lwa tshifhinga tshilapfhu kha vhupo vhune a vhu ngo ḓala mapholisa ndi ha uri magevhenga a vha o ḓi ṋea mannḓa, a vha o wana tshifhinga tsha uri a kono u ṱhasela vhathu sa izwi mapholisa a tshi vha a si manzhi kha vhupo honoho, zwine zwa nga u sia u kha khombo ya u nga wana wo thaselwa nga magevhenga.

Tshenzhemo yanga musi ndi tshi khou shumisa thekhisi ndi ya uri, arali u tshi khou ṱoḓa u swika hune wa khou ya hone nga tshifhinga u fanela u bva wo ṱavhanya sa izwi thekhisi i tshi tshimbila i tshi ima i tshi khou ṋamedza vhathu vho fhambananaho, fhethu ho fhambananaho, zwine zwa nga ita, zwine zwa nga u sia wo lenga arali wo bva nga tshifhinga tshine wa khou tea .

Hai, ndi vhona zwi songo tsireledzea uri vhaaluwa vha shumise mabisi uya dzi kiliniki dzo fhambananaho, sa izwi mabisi manzhi a tshi vha a na zwiṱepisi, vhaaluwa vhanzhi vha na thaidzo dza milenzhe zwine zwa nga vha sia vha tshi khou huvhala vha tshi khou lingedza u namela dzithekhisi uri vha swikelele mabisi ayo

U shumisa dzi tshumelo dza e-hailing a zwo ngo tsireledzea sa izwi vhathu vhanzhi vhane vha reila dzi e-hailing vhunzhi havho vha tshi ḓi dzhenisa kha zwiito zwi si zwavhuḓi. Tshumelo dza e-hailing dzi dovha hafhu dza vha tshumelo dzine dza ḓura vhukuma zwine zwa sia vhathu vhanzhi vha sa koni u dzi swikelela.

U endedza zwithu nga bada khulwanesa ya N one zwi ita uri bada ya N one i vhe na u tsitsikana na vhuendi sa izwi hu tshi vha ho ḓala maṱiraka ane avha a khou tshimbidza kana u endedza dzithundu fhethu ho fhambananaho, zwi dovha hafhu zwa ita uri bada ya N one i sa tou uvha bada yo tsireledzeaho sa izwi i tshi dzulela u vha yo ḓala vhuendi.

Tshiṱereke zwine zwa vha hoṋe zwine zwa sia mabasi a si khou shuma, zwi nkwama ngauri masheleni ane nda fanela u a shumisa sa vhunga bisi ḽi sa kho shuma a vha o no vhesa manzhi sa izwi bisi hu tshone tshiṋamelo tshine tsha vhesa fhasi, musi mabisi a si khou shuma zwi ita uri ndi bvise masheleni manzhisa u itela uri ndi ḓi wane ndo swika mushumoni, na u itela uri ndi ḓi wane ndo vhuya mushumoni, zwine zwa ita uri ndi ḓi wane ndo tambisa masheleni manzhisa nga mulandu wa u sa shuma ha mabisi.

Musi u tshi khou reila tshikhala tshilapfu, zwiitishi zwa peṱirolo zwi a thusa, ngauri zwiṱitshi zwa peṱirolo hu vha hu hone fhethu hune ho tsireledzea uri u nga kona u awela, u thome u tou eḓela zwiṱuku, ha dovha ha vha na zwiḽiwa zwine zwa rengiswa fhethu hune ha sheliwa hone peṱirolo, zwine zwa ḓo thusa uri u sa tou fa nga nḓala. Zwinwe zwiṱitshi zwa peṱirolo zwi na dzi rumu dzine dza vha hone dzine u nga badela wa sia hone khofhe.

Tshumelo ya bisi i sa fulufhedzei ye nda vhuya nda ṱangana nayo ndi ya musi ndi tshe tshikoloni, musi bisi ḽi songo ḓa nga tshifhinga zwe zwa ita uri ndi sokou dzula na nḓala ndi sa ḓivhi uri bisi ḽi ḓo ḓa nga tshifhinga ḓe, ndi vhona unga zwine vha mabisi vha nga ita zwone u khwinisa tshumelo ndi uri vha dise mabisi ono fhira ḽithihi nga kha awara dzo fhambananaho, vha fanela u dovha hafhu vha dzula vho vhea maḓiraiva o no swika mavhili hu u itela uri arali muṅwe asiho hu muṅwe a kone u tshimbidza basi .

Ndi vhona tsha khwine hu u thola khumbi u fhirisa u shumisa mimoḓoro miraru, u thola khumbi zwi ḓo ita uri ndi kone u vhulunga masheleni sa izwi ndi tshi ḓo tou badela hanevho vhane ra dovha ndi khou vha hira, nda dovha hafhu nda tou renga ptrol ya moḓoro muthihi fhedzi u fhirisa u renga petrol ya mimoḓoro miraru.

Ee, ndo no ḓi wana ndi fhethu he ha bvelela khombo ya moḓoro, zwe zwa itea ndi zwa uri driver o balelwa u langa moḓoro wawe, moḓoro wa wa fhedza wo bvela nnḓa ha bada. Tshenzhemo yanga ndi ya uri, musi muthu a tshi kho reila hango fanela u vha a khou shumisa luṱingo, sa izwi driver oyo o vha a khou shumisa luṱingo, zwa ḓo sia zwo ita uri a bve nnḓa ha bada nga murahu ha u sa kona u langa moḓoro wawe.

Migwalabo ya dzithekhisi i ri kwama nga nḓila i si ya vhuḓi sa vhadzulapo, sa izwi musi vhathu vha dzithekhisi vha tshi khou gwalaba hu sa vhe na taxi na nthihi ine vha i tshi khou tshimbila, zwine zwa ita uri zwi konḓe uri u ḓi wane u tshi kho uya fhethu ho fhambananaho, sa fhethu huno ngaho uya mavhengeleni u renga zwiḽiwa na zwiṅwe zwinzhi.

Mihwalo ine nda fanela ṱuwani ndi tsha vhukuma mabufho, ndi zwiambaro, na zwithu zwine nda ḓo zwi shumisa musi ndi tshi tamba, na zwithu zwine nda ḓo zwi shumisa musi ndi tshi ḓola, khathihi na passport uri ndi kone u ḓi wana ndi tshi khou dzhena kha shango ḽine nda khou ya khaḽo.

Nḓila dzo tsireledzeaho kha vhathu vho dikumedzelaho u reila basigira ndi dza uri vha vhe na lane yavho hu u itela uri vha sa reile phanḓa kana murahu ha dzimoḓoro, zwine zwa nga vha sia vha kha khombo ya uri mimoḓoro i vha tshaise.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou fhelelwa nga peṱirolo musi ndi lwendoni tshiṱitshi tsha peṱirolo tshi siho tsini. Zwe nda ita ndi zwa uri ndo sia ndo moḓoro wanga, nda ṱuwa nda ya nda ṋamela thekhisi, nda ya kha tshiṱitshi tsha tsinisa tsha peṱirolo nda ya nda renga peṱirolo nga tshigubu, nda kona u vhuya ndi tshi shela peṱirolo iyo kha moḓoro wanga, nda kona u dzhena moḓoroni wanga nda isa phanḓa na lwendo lwanga.

Zwine nda nga ita ndi u lingedza u ambedzana na mureli wa bisi ḽe ḽo, ndi ḓo zama .

Zwine muvhuso wa nga ita u itela uri hu sa vhe na ṱhahelelo ya mabisi ndi uri, unga bvisa masheleni o vhalaho u itela u renga mabisi, wa dovha hafhu wa thola vhathu vhane vha ḓo reila mabisi haneyo. Izwo zwi ḓo i thusa na kha u sika mishumo kha vhathu vhane vhanga vha vha sa shumi kha vhupo honoho.

Si ḽine ḽa vha khwine kha madzulele ḽi ita uri vhaṋameli vha vhe vho tsireledzea uri arali ha nga itea zwithu zwine a si zwavhuḓi, vhathu vhane vhavha vho ṋamela tshiendedzi itsho vha vhe vha kha ḓivha vho tsireledzea.

vhuḓi ha u shumisa moḓoro wau u ya mushumoni ndi ha uri moḓoro wau a u nga u ḽengisa sa izwi moḓoro wau u sa dzuleli.

Musi muthu a tshi reila tshifhinga tshilapfu, u fanela u vha a na maḓi, ngauri goloi i nga swika hune ya ḓo ṱoḓa maḓi sa izwi yo vha i tshi khou reiliwa tshifhinga tshilapfhu, zwithu zwa khayo zwi nga thoma u fhisa lune zwa ḓo ṱoḓa maḓi, hu u itela uri mufhiso uyo u fhungudzee na uri goloi i kone u isa phanḓa na u tshimbila.

Zwine vhathekhisi vha nga ita u itela uri goloi dzavho dzi dzule dzo tsireledzea ndi uri vha fanela u dzi isa kha vhalugisi nga ṅwedzi nga ṅwedzi u itela u tshekulusa u vhona uri zwithu zwoṱhe zwi tshe zwo dzula nga ngona.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhareili vha pfhumbudze kana vhagudise u tikedza vhaṋameli vhahulwane zwine zwa ḓo ita uri u namela zwiendedzi zwo vha fhambananaho zwi vhe zwo leluwa kha vhathu vhahulwane, sa izwi vhathu vhahulwane vha tshi nga wana vha tshi khou konḓelwa u namela zwiendedzi zwi ngaho mabisi.

Zwine vhaaluwa vha kusi kwa hashu vha ita u langa ṱhoḓea dza ḓuvha na ḓuvha dza vhuendi musi vhuendi vhusi khou tou tshimbila nga sa nga maḓuvha ndi zwa uri vha ya kha vhathu vhane vha vha na mimoḓoro vhane vha dzula nga henefho tsini vha humbela uri vha ise dzikiḽiniki dzo fhambananaho.

Madzangano a thekhisi a ita uri thekhisi iṅwe na iṅwe i vhe na mutengo muthihi hu itela uri vhanameli vha sa tu shavhela kha thekhisi nthihi vha tshi kho vhona i na mitengo ya fhasi zwine zwa ita uri hu vhe na milayo muṅwe na muṅwe a kone u wana a tshi khou vha na vhanameli nga ḓuvha na ḓuvha.

Ndi khaedu dzine dza vha hone musi hu tshi ḓi tika nga mutukana khonani nga kha zwiendedzi ndi zwa uri tshiṅwe tshifhinga hu avha hu na zwine vha kho fanela u ita zwone zwine zwa sia hu ndi si na tshiendedzi tshine tsha ḓo ḓisa fhethu ho fhambananaho.

Vhareili vhanzhi vha mimoḓoro a vha ngo pfhumbudzwa nga u ṋamedza vhaaluwa kana u thusa vhaaluwa zwine zwa ita uri vhaaluwe vha ḓiphe vhoṱhe sa izwi vha tshi konḓelwa u ṋamela zwiendedzi zwa nnyi na nnyi nga izwi, sa izwi vho no vha vhathu vha hulwane vhane a vha tu vha na mannḓa.

Tshumelo dza u endedza vhathu dzapo kha vhupo hashu dzi fhulufhedzea nga maanḓa dzi fara tshifhinga dzi dovha hafhu dza fara vhathu vho nga nḓila ya vhuḓi. Dzi swikisa muthu muṅwe na muṅwe hune a khou fanela u ya hone nga tshifhinga.

Mbadelo dza thekhisi musi dzo vhambedzwa na dziṅwe nḓila dza vhuendi dzi nṱha vhukuma zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi vha fhedzisele vha tshi kho shavhela kha zwiṅwe zwiendedzi.

Hai, nṋe ndi vhona tshumelo ya zwiendedzi i sa ḓuri kha vha phesheni sa izwi tshumelo ya vhuendedzi i sa sedzi uri muthu u kha vhuimo vhufhio muṅwe na muṅwe u badela mutengo wo no fana.

Zwine vhaṋameli vha nga ita zwone u tandulula mbilaelo dza hwala vhaṋameli vho kalulaho ndi zwa uri vha nga kwama madzangano a dzithekhisi vha ya vha vha vhudza thaidzo ine vha khou ṱangana nayo, madzangano ayo ndi hone ane a nga tandulula thaidzo iyo uri zwi sa tsha dovha hafhu zwa itea na ḓuvha na ḽithihi.

Zwine vhathogomeli vha ita u dzudzanya zwiendedzi zwa vhaaluwa ndi zwa uri vha ita uri huvhe na tshiṱepisi munangoni uri vhaaluwa vha kone u gonya zwavhuḓi vha dzhenisa na kha tshiendedzi tshenetsho, tsha dovha tsha ita uri hu vhe na fhethu ha vhuḓi hune vha luvha vha nga kona u dzula hone musi vha tshi kho ya fhethu ho fhambananaho.

Ndi zwauri zwigwada zwa dzithekhisi vha fanela u to vhea mutengo une vha fanela u badeliswa wone u bva fhethu, fhethu huṅwe uya huṅwe mutengo wonoyo u fanela u fana hu itela uri khasitama kana vhaṋameli vhaṅwe vha sa ye kha thekhisi iṅwe vha tshi kho vhona mutengo wa fhasi, vha fanela u dovha hafhu vha dzudzanya uri thekhisi dzifhio dzi fanela u tshimbila tshifhinga tshifhio dziṅwe dza tshimbila tshifhinga tshifhio hu itela uri vha sa lwele khasitama musi vha tshi kho tshimbila badani nga tshifhinga tshithihi.

Mualuwa u ya kha tshigwada tsha matshilisano.

Zwine zwa thivhela uri kereke dza mahayani dzi sa kone u ṋetshedza zwiendi ndi zwa uri bada dza vhupo ha mahayani a dzi to vha kha tshiimo tsha vhuḓi zwine zwa ita vho ra mimoḓoro vha hane u endedza vhathu vha dzi kereke uya dzi kerekeni dzavho sa izwi dzi bada idzo dzi tshi nga sia mimoḓoro yavho yo vhaisala.

Ee, hoḓori ndi tshi kho tshimbila ḽiṅwe ḓuvha nga moḓoro wa thekhisi ya kereke ri tshi khou bva kerekeni nda ṱangana na mukegulu vha tshi kho tshimbila vho ḓiraiva vha ima vha vhudzisa mukegulu uri vha khou ya gai mukegulu vha sumbedzisa uri vha khou ya vhuṱamboni ha ṅwana wavho ha munyanya, vha sumbedzisa na zwa uri vho no lenga vho ḓiraiva vha tshipfa izwo vha ṋamedza mukegulu avho vha vha isa minyanyani vho vha vho takala vhukuma na ṅwana wavho o fhedza o livhuwa vho ḓiraiva nga masheleni.

Tshumelo ya u endedza yo ḓisa phambano muṱani wa hashu musi mureili wa thekhisi o hana u ṋamedza u thusa mukegulu uri vha ṋamele moḓoro zwezwa ita uri vhaṅwe vhaṋameli huvhe vhone vhono thusa mukegulu uri vha ṋamele moḓoro, mukegulu vha ḓo uri vha tshi swika hayani vha ṱalutshedza vhathu vha hayani sa izwo zwithu zwi songo vha fara zwavhuḓi vhathu vha hayani vha ḓo kwata vhukuma vha ṱoḓa nomboro dza luṱingo dza mureili honoyo he vha ḓo vha na tsemano khulu vhukuma.

Zwine nda zwi takalela nga maanḓa ndi u ya vhukavha mabufho ngauri ndi funa nga mannḓa u vhona mabufho o fhambananaho musi o paka hanefhaḽa vhukavha mabufho.

Ndi vhona zwo khakhea vhukuma zwa uri dzi taxi dzi ḓale lwo kalulaho ngauri zwi ita uri vhaṋameli vha sale vha songo tsireledzea arali ha nga itea khombo ya moḓoro zwi sia zwi tshi ita uri vhaṋameli vhane vho vha wane vho huvhala lu kalulesaho kana vhunzhi havho vha loze matshilo avho nga nṱhani ha u ḓalesa kha dzi thekhisi. Zwine zwa nga itwa ndi vhona u nga maṱhirafiki a fanela u dzhena mushumoni a sedzana na dzithekisi ane vha nga muwana o ṋamedza vhathu vho vho ḓalesaho u fanela u badela thikhithi kana a tou farwa.

Ndi pfha hu si zwithu zwavhuḓi unga musi mitengo ya peṱirolo na zwivhaswa i tshi gonya vha tshi gonyisa mutengo wa thekhisi zwivha zwi sa tsha vha zwavhuḓi ngauri vhaṋameli navho vha a fanela u fhiwa mutengo wo teaho zwi tshi kwamana na zwivhaswa.

Ndi vhona unga mureili wa thekhisi u fanela u amba musi muṋameli a tshi kho ḓi to ṋamela arali thekhisi dzo gonya u dovha hafhu a fanela u konḓelela uri vhathu vhanwe vha ḓo ḓa vho shotheliwa sa izwi vhunzhi ha vhathu vha tshi ḓo vha sathu zwiḓivha uri thekhisi a i yo gonya. Ndi fani ndi dovha hafhu nda vhona unga muthu arali o shotheliwa thekhisini zwine a nga ita ndi u humbela vhaṅwe vhaṋameli ngaye uri vha ntshe zwiṱukuṱuku zwine vha vha nazwo vha kono u muthusa vhunga na vhone vha tshi nga ḓi wana vha kha nyimele yeneyo vha ṱoḓa thuso nga kha vhaṅwe vhaṋameli ngavho.

Ndi nga pfa ndo kwata vhukuma vhunga mureili uyo o vha o fanela o mmbudza hutshe mathomoni uri ene a nga si kone u swika fhethu hanefho zwi sala zwi tshi ita uri nṋe ndi sale ndi songo tsireledzea vhu nga ono sokou mmbea vhukati ha bada lune mavemu a nga kona u zwi vhona uri muthu uyu ono ḓaḓa lune a nga ḓa a nṱhasela zwi vha zwi si zwavhuḓi na luthihi.

Vhareili vha mahayani vha na u pfhesesa vhaṋameli vhavho ngeno vha dzi ḓoroboni kanzhi vha sa tou vha na u pfhesesa kana vhuṱumani ha vhuḓi na vhaṋameli vhavho vhareili vha mahayani u a kona u uya wa muvhudza uri wo shotheliwa a tenda u tshiya fhethu hune wa kho ya hone ngeno vha dzi ḓoroboni vha tshi konḓisa vha sa tendi u isa hune wa kho ṱoḓa uya hone musi wo shothelwa.

Ndi vhona unga vhareili vha thekhisi vha fanela u renga zwiḽiwa nga tshelede i ne ya bva tshikwamani tshavho hu itela uri vha kono u vhona uri vho shuma nga nḓila ḓe na uri vha kone u vhulunga masheleni ane vho a shuma vha songo aḽa.

Vhaṋameli avho ndi pfha vha tshi khou khakha vhukuma vhunga vha tshi vha vha khou panga matshilo avho na vhaṅwe vhaṋameli ngavho kha khombo lune zwi vha zwi si zwavhuḓi vha dovha hafhu vha vha vha tshi khou kandekanya milayo ya badani zwine zwa nga ita uri mureili honoyo wa thekhisi a ḓi wane a tshi khou fariwa kana a tshi kho wana thikhithi ya u sa tevhela milayo ya badani.

U lindela thekhisi rank khaedu dza hone ndi dza uri tshiṅwe tshifhinga hu vha hu si na mutsho wa vhuḓi lune wa nga wana u tshi khou neliwa nga dzi mvula kana u tshi khou rwiwa nga phepho vhunga thekhisi rank dza hone dzi sa tou vha dza tshiimo tsha vhuḓi unga dovha hafhu wa ḓi wana wo lindela thekhisini hu si na vhaṅwe vhathu vhane vha khou ḓa zwine zwa nga sia wo lenga hune wa kho ya hone.

U lindela taxi rank kanzhi zwi vha zwi si zwavhuḓi vhunga arali havha na mutsho u si wa vhuḓi u ngaho mutsho wa dzi mvula kana dzi phepho u wana u tshi khou neliwa nga mvula yeneyo kana phepho yeyo kanzhi dzi taxi u ya wana dzi sa khou vha na vhathu zwine zwa ita uri u di wane wo lenga fhethu hune wa khouya hone.

Mitengo ya zwivhaswa i ne ya khou gonya yo ita uri ndi ḓi wane ndi tshi kho shumisa vhuendi ha nnyi na nnyi vhunga masheleni ane nda tea u a shumisa u renga zwivhaswa kha moḓoro wa private zwi a manzhi vhukuma zwine zwa ita uri ndi ḓi wane ndo vhulunga masheleni a sina vhukono musi nditshi khou shumisa vhuendi ha nnyi na nnyi.

Zwine nda si zwi takalele nga u shumisa ṱhireni ndi zwa uri kanzhi u swika hune wa khou ya hone wo lenga vhunga i sa tou vha na luvhilo lungafhani tshiṅwe tshine nda tshinyala nga u shumisa ṱhireni ndi zwa uri ṱhireni kanzhi i vha i songo tsireledzea hu avha na mavemu o fhambananaho nga ngomu ha ṱhireni.

Ndi vhona u nga Metrorail i dzhia tshifhinga tshilapfu u lugisa zwiṱitshi zwa train ngauri u lugisa zwiṱitshi zwa train zwi ṱoḓa masheleni manzhi ane kanzhi Metrorail ya vha i si nao lune zwa ita uri vha fanela u thoma vha lindela u itela uri vha kono u wana masheleni haneo, u itela uri vha kono u lugisa.